Dibanka fa o batla go bona sekoloto kgotsa o batla ba go adime madi, ba sheba gore wena o motho yo o patelang jang dikoloto tsa gago. Ga o a sokodisa kgotsa o patela dikoloto tsa gago ka nako le gore ga o na le bokgoni jwa go tsaya sekoloto se sengwe mo godimo ga dikoloto tse o na leng tsone .

Fa o tsaya tshweetso ya gore o dirisa karata efe ya sekoloto, o tlamehile o shebe di-interest-e tsa dikoloto kgotsa tsa sekoloto sa karata nngwe le nngwe. Go monate kgotsa go botlhale go dirisa karata ya interest-e e ko tlase. Ka gonne go raya gore fa o patala sekoloto se ga o kitla o patala dinamane tse di kwa godimo fa o bapisa le karata e nngwe.

Histori ya gago ya go adima madi e ama tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone. Ka gonne e ka go thusa kgotsa e ka se go thuse. Go tswa fela gore wena jaaka o le motho o ntse o duela jang mme gape le gore a ntse o adima mo bokgoning jwa gago.

Phoso e gantsi e e tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, ke go sa tlhomamise gore a rekoto ya gago kgotsa histori ya gago ya go adima e siame. Mme le gore a wena a lotseno lo o na leng lone a le ka tlhomamisa mo go bopeng ga gago. Gore o ka kgona go duela sekoloto seo. Gantsi batho ba rata go kopa kgotsa go adima madi kgotsa sekoloto se se sa letlalisegang ga go shebiwa letseno la bone.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka madi go thusa motho mo ditshweetsong tse di siameng fa a batla go go tsaya karata ya sekoloto. Ka gonne motho o kgona go lebelela gore a mme o na le bokgoni jwa go adima madi kgotsa o tlamehile a iphokotse fale le fale a ba a reng fale le fale mo letloleng la gagwe.